Hi ku lava swilo swa ku hatlisa.

U fanele ku mbala mask-i, na ku nga tshunelelani na vanhu van'wanyana, na ku tshamela ku hlamba mavoko hi xisibi, na ku nga qhavulani na vanhu van'wanyana.

E-e, hikuva a swi endliwa nga ku fana. Leyi ya manguva lawa yi fakiwe tikhemikhali na ku endliwa hi tikhemikhali. Kasi leyi ya xintu, i i yo byariwa kumbe, yi endliwa hi ntumbuluko.

I ya xilungu. Hikuva, yi va yo tlhaviwa emirhini.

Leswaku va kota ku dyondza kahle, va nga rili hi ndlala.

A ndzi nga titwi kahle. Hikuva, a ndzi twa ndzi kutela naswona, a ndzi nga swi tolovelangi.

Ndzi titwa kahle, hikuva swa pfuna eka rihanyo ra vana, naswona swi miyeta ndlala.

Ndzi nga titwa kahle hikuva, swi va nyika vutivi.

Ndzi nga n'wi endla a va a, a titwa amukelekile naswona ndzi nga va tshinya.

E-e, mimirhi ya xintu yi va yi nga ringetiwanga kumbe ku ku ku ku chekiwa hi va rihanyo.

E-e, a ku nga ri vanhu hinkwavo a va swi tekela enhlokweni.

Ku va va nga hluphiwi kumbe ku hlaseriwa hi mavabyi.

Nkoka wo vukorhokeri bya tiambulense hileswaku vanhu va ta hatla va kota ku kuma ku pfuneka kumbe rihanyo ra vona ri ta hatla ri tekeriwa enhlokweni. Na vanhu lava va va nga le kusuhi na ku helela hi vutomi bya vona va ta hatla va kota ku kuma ku pfuneka hikuva ti ambulense ti ta ti ta kota ku va teka, ti va tsutsumerisa eswibedhlele hi ku hatlisa.

A byi ta languteka kahle.

Hi ku va u landzelela swiletelo leswi u nyikiweke swona exibedhlele naswona u nwa tiphilisi hi ndlela leyi faneleke.

U fanele ku lavisisa vutivi mayelana kumbe, na ku fambelana na leyi fambelenaka na miri wa yena.

Leswaku va fanele va va na vukheta loko swi ta ka vanhu lava va xavisaka swilo leswi wa, naswona va fanele ku lava vutivi mayelana na tikhampani, ta ya swilo leswi wa.

Nkoka wa kona i ku va bokisi leri wa ra mpfuno ri ta kota ku pfuna, vana loko va va va vavisekile hi xi hatla.

Vukorhokeri bya ti ambulense.

U fanerile ku va a swi tirhisa, hikuva swilo swa masangu wa swi endla wa ha ri ntsongo, u kumeka, se u ri na n'wana u nga swi rindzelangi.

Hikuva va suka va nga ya ngi swikolweni va ya swi dyondzela.

I ku hola mudende.

I ku va swekela swakudya swin'wanyana swa ku hambana na leswiya, swa van'wanyana.

Ku na the Sonke Change, ku na men's clinic, ku na men as power ku na men's health month.

Hi leyi ya manguva lawa, hikuva yi kamberiwile hi ti sayense.

Rihanyo ra vona ri ta va ekhombyeni.

Hi ku endla mihlengeletano ku kota ku dyondzisiwa mindyangu na machudeni.

Sangoma yi tirhisa mimoya kumbe, mikwembu yi kota ku tshungula kasi nyanga yi tirhisa mimirhi kumbe swimilana, yi kota ku tshungula.

Ndzi nga ya kombisa kumbe ku hlamusela hi mayelana na tindlela na mafambelo ya kona.

Ndzi nga n'wi byela leswaku swi ta tirha ntsena a endla na vutiolori.

I ku va varihanyo va kota ku fonela yin'wanyana ambulense yi kota ku ya fikelela muvabyi yi ta kota ku n'wi tsutsumisela exibedhlele.

Ku va ku nga fambeki laha magondzweni. Magondzo ma va ma nga, endliwanga kumbe ku fakiwa xikontiri.

Hi ku lava ku tsakisa vanghana u ti kuma u mi xisanile mi ti kuma mi xisanile, mi endla swilo swa ku huma ndleleni.

Ku va va ta kota ku teka xitatimende.

Ku tirhisa inthanete naswona ku famba va dyondzisa hi vuhlayisi, bya rihanyo.

Hi ku tirhisa ti condom-u ku phuza tiphilisi ta .

Ku va wu tiyisisa leswaku maphorisa ya le ndleleni ma endla ntirho wa wona hi ku hetiseka naswona va fanele, ku faka swiletelo swa le magondzweni.

A swi ta pfuna vadyuhari ku va va, va kota ku kuma tiphilisi ta vona hikuva, van'wana va kona a va ha swi koti ku ti fambela kahle hi milenge ya vona.

Loko o ka a nga ma nwi, a nga ka a nga tshunguleki. Loko o ma nwa ngopfu, a nga va overdosed.

U ta swi vona hi mavabyi lama ma ku khomeke.

Tibhoncisi, xitampa, supu, xikotela xa fish, na vuswa, na matsavu, na ti-fruits.

A ndzi nga ta titwa kahle. Hikuva vanhu va teka mirhi va yi tlangisa, naswona, loko se u hlaseriwe hi mavabyi a wu koti ku kuma mimirhi loko u ya xibedhlele u ta kota ku tshunguleka.

Swi pfuna hi ku va u ta kuma makhasimende.

Hi leyi ya manguva lawa. Hikuva ti nayiti kumbe tiphilisi ti suka, kumbe ku kamberiwa, ti kamberiwile hi ti sayense.

I ku pfumula vutivi. Na ku loloha ku endla vutiolori na ku chava ntiyiso.

Muxaka wa ku sungula, wu va wu hlaserile masocha ya miri kasi muxaka wa vumbirhi, wu va wu endla leswaku murhi kumbe tiphilisi, ti nga swi nga koti ku tirha hi ku enela.

Ndzi nga n'wi endla a titwa amukelekile eka mina tanihi munghana wa yena.

Ku va va yi tsala ehansi.

Ku khohlola, ku hentshemula, na nkolo wa ku vava, kumbe ku oma.

Ku va kona etlhelo ka yena minkarhi hinkwayo. Ku n'wi yingisela loko a vulavula.

Hi ku titwa va nga amukelekanga.

A hi mhaka ya kahle. Hikuva na vona vatukulu va na wa vona mudende. Mudende wa vadyuhari wu fanele wu hlayisa vona vinyi.

Ina, swi hunguta hi sixty wa ti-percent.

E-e, hikuva vanhu va ta sala va lava va va tikeriwa loko va lava swilo swa ku yelana na rihanyo ra vona. Ku pfariwile.

Hi ku tsutsumela ku ya ka inthanete va ya kota ku lavisisa va ta va na vutivi.

N'wi seketela eka swilo leswi a swi laveke, na ku lava ku pfuniwa hi swona.

E-e, hikuva madokodela ma lo dyondzisiwa ma swi yele exikolweni kasi tin'anga a ti ya nga exikolweni.

Va chava ku ahluriwa kumbe ku hlekiwa.

Leswaku ku nga sali ku va na tindzhaka emutini.

Hi ku va mfumo wu endla dyondzo mayelana na vatsoniwa wu tlhela wu kota ku va seketela.

Hi ku va dyondzisa no va tivisa hi swi ta ndzhaku.

Va fanele ku tivisa vakhomi va swibedhlele hi mhaka leyi.

Leswaku u fanele ku landzelela swiletelo leswi a nga nyikiwa swona etliliniki kumbe exibedhlele.

E-e, hikuva van'wanyana va fanele ku khandziya kumbe ku tirhisa mathekisi loko va fanele va ya kuma ku pfuniwa.

I mukhuhlwana. Wu nga siveriwa hi ku va va nwisiwa murhi.

Va va va lo chuha.

Ina ti lulamile. Vanhu va ta kota ku va na vutivi hi mayelana na swisivelambeleko.

Ku nwa mimirhi ya xintu. E-e, a ndzi tshembi leswaku ta tirha hi mhaka ku swo nwiwa swilo swa kona swi va swi nga tlhaviwanga emirini ku fana na tinayiti.

Ina, loko mavabyi ya kona ma yelana na swilo swa ndhavuko, kumbe swi lava ku tshunguriwa, hi ku tirhisa mimirhi ya xintu.

Hikuva va dyondzisa hi swi ta ndzaku swa kona.

Leswaku masocha ya miri ya yena ma ta hlaseleka naswona, ma ta va na ma nga ha ri na matimba. Leswi swi nga n'wi fikiselaka leswaku a fa.

Yi tiyisisa hikuva ku na vanhu van'wanyana va kotaka ku nyikela hi swakudya swa vona lava van'wamapurasi. Naswona ku pfumaleka ka swakudya ku endla leswaku vana, eswikolweni minkarhi yin'wanyana va va endlisa swa vamapurasi kumbe swa tinghadi va kota ku byala swimilana swi kurisiwa va kota ku va ku va swekela swona va dya swona.

Ku fanele ku thola, vanhu va ku timela ndzilo exifundzheni xin'wana na xin'wanyana leswaku vanhu va ta kota ku hatla ka ku ku pfuneka, loko mhangu wu endlekile.

Ina, hikuva loko va ya xibedhlele va ya teka mimirhi leyi wa va yi kuma.

Ina, hikuva lava va va nga le ka makaya ya ku dyuhala, va tirhaka hi swona, va na vutivi naswona va swi dyondzerile.

E-e, hikuva van'wana va vona, a va ta va se va hungutile, ka swidzidziharisi ku nwa byala.

Hi ku va va nga endli nkunguhato.

Mbilu ya yena yi va yi bela ehenhla ngopfu.

Wa swi khutaza.

I xifundza xa Western Cape. Xi va xi hisa ngopfu naswona xi va xi ome ngopfu.

Hi ku va wu va nyika mimirhi leyi ringaneke eswibedhlele.

Ma ha endliwa. Kambe maendlelo ya kona a ma ha fani na ya khale. Hikuva, masiku lamawa se ku tirhisiwa e milawu, ya ya manguva lawa.

Ndzi nga titwa kahle. Ndzi nga titwa ndzi amukelekile hikuva ndzi ta va ndzi tshama, na vadyuhari kuloni.

Hi ku ringeta ku hlamusela vanhu, hi mayelana na, na nhlayo ya swakudya lowu kumiwaka exikolweni.

Hi ku tirhisana.

Hi ku va va kuma ti ARV's leti ringaneke swibedhlele.

I mudende.

Va fanele ku vulavula hi ririmi leri va nga ta twisisana na ku twanana hi rona.

Leswaku masocha ya miri ya vona, va ta kota ku tiya matlhela ma va na .

Vanhu va va endla va titwa va nga amukelekangi naswona va va hlawula.

Ku pfaleriwa u va u ri u ri wexe, kasi u ti hambanisa na van'wanyana vanhu, u va u ri na vanhu u tshame na vona ntsena mi ri ka eka mpfhuka wo lehanyana.

Leswaku a ta kota ku hatla a ya kuma tiphilisi ta kona.

Mi ta kota ku tisirhelela loko mi endla timhaka ta masangu, hi ku van'wanyana a ta kota ku nga tluleriwi hi xitsongwatsongwana lexi xa HIV.

Muongori u vile na xihoxo loko a ta huwelela emahlweni ka van'wanyana vanhu hi mhaka ku teka ka tiphilisi ta HIV, leswi swi endle leswaku Gezani a titwa a nga tshunxekanga hikuva vanhu van'wanyana se va va va swi tiva leswaku u ta endla yini etliliniki.

Ndzi fanele ku ya swi report-a.

Avuxeni vadyondzisi na vatswari. Ndzi vitile hlengelatano leyiwa hi ku ni lava ku mi tivisa hi swivilelo swa mina. Vana loko va vavisekile a va koti ku pfuneka naswona van'wanyana va kona loko va dyile swakudya swa ku nga va lavi emirini wa vona va kuma ku hlaseleka. A ndzi hleketa leswaku hi fanele ku kuma e First Aid Kit kumbe ku hi ku hayara munhu ku hira munhu loyi a nga ta pfuna vana hi swa rihanyo ra vona inkomu.

Murhangeri wa xibedhlele swi ngo a nga vatshinyi vaongori va yena, naswona vaongori se va toloverile ku fikela laha ntirho wa vona va nga ha wu endleki hi ku hetiseka.

Ndzi swi vona swi ri kahle hikuva na vona va ta kota ku pfunana hi voxe, hambi mudyondzisi a nga ri kona ekusuhi.

Ina hikuva vavanuna va ta kota ku va na vutivi hi mayelana na rihanyo ra vona hi ku hetiseka.

Nhlayiso wa le kaya u hlayisa hi lava u tshamaka na vona endzeni ka muti, kasi nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo u hlayisa hi vanhu lava va nga swi dyondzela ku hlayisa vanhu va vadyuhari.

Rihanyo ra yena ra miehleketo ri ta hlaseleka laha ku nga ta fikela ku a ehleketa ngopfu naswona u ta tikiseleka.

Ku kota ku ku kambisisa rihanyo ra n'wana na makulelo ya yena endzeni ka kwhwiri ra mana wa yena.

U ta kota ku ku hlambisa na ku ku nyika swakudya na tiphilisi.

Ndzi nga tsutsumela endhawini ya le kusuhi leyi kotaka ku pfuna vanhu ku nga ha va exibedhlele kumbe e-police station.

Ina hikuva a yi ri swin'wanyana swa ku sivela mavabyi lama.

Vaongori hikuva hi vona va nga na vutivi hi mhaka family planning.

Ndzi titwe kahle hi yona mhaka a ndzi ta byela mun'wanyana munhu leswaku a ti siveleli na yena a ya ti tlhava.

Ina hikuva mavabyi yo tala ma ta hatla ma kota ku mu hlasela.

Va fanele ku landzelela swiletelo na milawu ya le mapatwini.

Ndza swi tiva leswaku u titwa njhani hi mhaka vuvabyi lebyi, kambe u nga ti tikiseli ngopfu hi ku ehleketa ngopfu. Swa wena i ku ntsena u va u phuza tiphilisi leti ti nga ta kota ku va ti endla leswaku xitsongwatsongwana lexiya xi nga tala tali hinkwako, naswona u ta kota ku hanya vutomi bya ku leha.

E-e loko u va u vavisekile xilondza xa kona xi pfulekile ku huma ngati na munhu lowun'wanyana a va a vavisekile loko ku hlangana tingati ta n'wina u nga ha tlula u nga ha tlulela hi xitsongwatsongwana.

E-e u vekiwa ntsena eka quarantine loko wa ha lava ku tshunguriwa, loko u va se u tshunguriwile u nga ha ya u ya hlangana na van'wanyana vanhu.

Vatsoniwa va nga kota ku thoriwa entirhweni.

Ndzi tshama ndzi twa leswaku ku na vanhu lava va nga tshama va yiveriwa mali, ku xaviseriwa tiphilisi to ka ti nga ri kahle emirini wa vona. Va xisiwi hi laha ma tiphilisi letiya va va byela leswaku tihatla ti tirha hi xihatla loko vanhu va lava ku va va ehlisa miri wa vona.

Ku va miehleketo yi nga hleketi ngopfu yi va yi ri eka ndhawu yo miyela.

Vafanele ku va na swikolo swa vona na tindhawu leti va kotaka ku ya eka tona, leti ti nga ta va amukela. Naswona na swifambo ku fanekeriwa ku endliwa swifambo swa ku va va na vona va titwa va amukelekile. Na vadyondzisi va fanele va va kona va ku dyondzisa vona.

Swa ku swi ta fika swi tsutsumela ku ya timela ekhombyeni ra ndzilo.

Ndzi ta va ndzi yo titwela naswona ndzi ta va ndzi nga langutelanga ku hakeriwa.

Movember campaign i campaign-i leyi tirhaka hi rihanyo ra miehleketo ya vavanuna, na ku va yi va dyondzisa hi vutivi kumbe ku va tshungula eka ximfukuzana. Naswona yi pfuna vavanuna ku va va kota ku va na vutivi naswona yi kota ku va yi va hlengeletela mali ya ku va va tshunguriwa eka ximfukuzana.

Ndzi nga va byela kumbe ku va tsundzuxa leswaku a va fanelanga ku chava hi nchumu va chava nchumu kumbe ku vilela hi nchumu. Naswona ndzi nga endla leswaku va titwa va ri kahle hi ku va ndzi va pfulela na le tivhese ta le bibeleni ndzi va chumayela kumbe ku va tsundzuxa hi tona leswaku va kota ku kuma matimba na ku tshemba va va na ripfumelo.

avuxeni nhloko ya xikolo, ndzi na xivilelo nyana, hi vana lava pfumalaka swakudya lava sukaka emakaya ya ku swela. Se a ndzi hlekete leswaku ku endliwa ngadi leswaku ku ta byariwa miroho yi ta kota ku va pfuneta vana va ta kota ku kuma swakudya swa swo enela.

Endzhaku ka tin'hweti tinharhu ku va ku ya kamberiwa leswaku xitsongwatsongwana a xi se hlasela kumbe ku mu nghena ke.

U nge u nge tshunguleki hi ku enela naswona u nga ha khomiwa u ya tshama ekhotsweni.

A va nge koti ku kuma ku pfuneka hi xihatla loko se na vona va ri na ku swi lava kumbe ku va va vabya.

Ku ta va tiko ra kahle, hikuva va ta kota ku tsutsumela etitliliniki hi minkarhi hinkwayo va ya kota ku kuma ku pfuneka loko va vabya.

Ina yi kona, hikuva loko ku tala ku ri na swiphiqo va ri na swiphiqo swa kota ku va va kota ku yimeriwa.

Ndzi nga va byela leswaku xikhumba xa vona a xi nga vi kahle kumbe ku khomeka kahle, loko va nga lavi kuhlamba hi yo mhaka va fanele ku hlamba.

Xitsongwatsongwana xi ta kota ku va xi tshamiseka kahle emirini naswona a xi nga ha vi na matimba. Miri wa yena wu ta kota ku vuyela na le matshan'wini.

Va fanele ku va va sweka swakudya swo hambana na leswiya swi kalaka swi nga va khomeki kahle esayitini.

Hikuva ku thoriwa vanhu lava nga na vutivi hi mhaka vuongori lava tshamaka ekusuhi na laha titliliniki ti nga akiwa kona.

Hikuva ndzi ringeta ku thola movha yin'wanyana yi kota ku ya mu tsutsumisela exibedhlele.

Yi dyondzisa hi vutivi mayelana na switandzhaku swa ku dzaha swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

Ina ndzi ta kota ku pfuneka.

Hi ku hatla va va nyika mimirhi ya vona hi nkarhi.

Yi endla leswaku yi pumbeka.

A va nga koti ku fikelela nxavo wa kona.

Ku landzelela swiletelo na milawu swa le magondzweni.

Ku va va ta kota ku tisirhelela eka ku tluletana kumbe ku tluletiwa eka mavabyi ya COVID-19.

Swi ta endla leswaku rihanyo ra wena ri va ekhombyeni, naswona loko se u lava ku yi tirhisa u karhi u twa ku vava yi nga ka yi nga ha ku tshunguli kumbe ku tirha.

Ku va ndzi thola maphorisa yo yo enela ya le magondzweni hi ntalo.

Eka nhlayiso wa rihanyo ra phurayivhete wo xaviwa kumbe ku hakeleriwa, kasi eka wa mfumo u wu kuma mahala. Hikuva eka phurayivhete a timali kumbe swin'wanyana swa timali a va nyikiwi hi mfumo, kasi eka wa mfumo e mali yi huma kona leswaku ku nyikiwa muvabyi un'wana na un'wana loyi a ya ka exibedhlele.

U fanekele ku ya emahlweni no wu na ku wu nwa, naswona a tlhelela exibedhlele ku ya kota ku kuma ku pfuneka.

Ina hikuva leswiwa swi endla leswaku na loko u phuza tiphilisi a ti koti ku tirha hi ndlela yo hela kumbe ku ringanela, loko u karhi u va u dzaha swidzidziharisi.

I minkarhi ya maphuzelo ya kona.

Hi ku endla tikhemisi nale matikoxikaya.

Leswaku loko wo sungula ku yi nwa a wa ha yimi.

Ku endla leswaku rihanyo ra wena ri nga vi ekhombyeni.

Hikuva tiphakela mimirhi hi ndlela ya kahle.

E-e hikuva leswi swi ta endla leswaku rihanyo ra vona ri va ekhombyeni.

Vanhu va ta hlwela ku pfuneka naswona a va nga kumi mirhi hi nkarhi.

I ku chava.

Leswaku loko munhu a hluphiwa hi swona a kota ku twisisa a tlhela a va na vutivi mayelana na rihanyo ra miehleketo.

Ku va u ta kota ku yi nwa hi ndlela ya kahle.

I ku va vatshunguri va rhanga va tshungula vanhu lava va nga na mavabyi yo tikeriwa ngopfu ku sungula.

Yi na vumboyamelontlhelorinwe.

I ku chayela hi rivilo ra le henhla swinene.

E-e vuvabyi bya rihanyo bya kota ku tshunguleka, naswona ku tirhisa ka swidzidziharisi a hi ndlela leyinene hikuva swi endla leswaku rihanyo ra wena ri va ekhombyeni.

Ku va vana va dya swakudya swa mphako.

I ku va va hatla va nwa tiphilisi ta vona.

Ku na minongonoko yo dyondzisa hi mayelana na rihanyo ra miehleketo.

Ku va munhu loko a hluphiwa hi swona a ta kota ku hatla a kuma ku pfuneka.

E-e a hi va nghohe yo basa ntsena na vantima va kota ku kuma ku pfuneka.

Vanhu va hakelela ti-medical nyangha na nyanga va ta kota ku teka mimirhi yo durha.

Loko vanhu va nga koti ku fikelela a nhlayiso wa rihanyo na mimirhi a yi nga ta kota ku ku va yi kumiwa.

Hikuva wu tisa mimirhi eka nhlayiso wa rihanyo.

A wu ndzi etlerisa ngopfu.

E-e hikuva vanhu va nga ha lahlekeriwa hi vutomi bya vona loko va nga kumi ku tshunguleka.

Ina leswi swi endla leswaku loko va lava ku endla swilo swi va olovela naswona va nga hluphi munhu.

Hikuva swi suka swi nga endliwangi hi tikhemikhali.

Munhu a nga ha teka murhi na loko a nga vabyi.

I ndzawulo ya swa vuhlayisi yi ta kota ku hi pfuna hi mayelana na byietlelo na swakudya.

E-e a va tirhi ntirho wa vona hi ku hetiseka, hikuva vanhu hambi va va va vabya ngopfu a va hatli va va tekela enhlokweni va kota ku va tshungula.

I ku va swidzidziharisi swi dzahiwa ngopfu ku tlula mpimo.

Ina hikuva va ta kota ku tihanyisa.

Va ta kota ku thola vanhu va ku va pfuna loko va nga ha swi koti ku tiendlela swilo.

A va koti ku yi nwa hi nkarhi na nkarhi.

Leswaku u fanekele ku ya teka tiphilisi ntsena ta HIV hi ku HIV yi kota ku lawuleka xitsongwatsongwana xa kona hi tiphilisi ntsena.

Hi ku endla minongonoko yo dyondzisa hi mhaka switandzhaku swa kona.

Vanhu a va koti ku phakeriwa tiphilisi na mimirhi hi ku ringana.

Hi ku endla mimirhi ya xintu.

I ku famba va lava mimirhi etitliliniki.

U nga endla leswaku vanhu va kota ku twisisa hi ku olova hi mayelana na vutivi ra rihanyo ra mianakanyo.

Ku va va kota ku, ku nwa leyi faneleke.

Vanhu va ta kota ku kuma ku pfuneka na ku tshunguleka eka mavabyi lama ma lavaka mimirhi ya xintu.

Vaehleketa leswaku vanhu va ta va hleka.

Emugangeni vanhu a va koti ku va amukela, naswona a va na switirhisiwa swo helela. Leswi swi ta endla leswaku va fanekele va va amukela vanhu va fanekele va dyondzisiwa hi vutivi bya ku hanya na vanhu va vatsoniwa, va tlhela va kota ku va pfuna hi ku lava swilo swa switirhisiwa leswi va nga ta swi tirhisa ku kota ku hanya va ya emahlweni.

Vatirhi va fanele ku dyondzisiwa hi vutivi bya rihanyo ra miehleketo, leswaku va ta kota ku va na vutivi na ku twisisa hi vuenti.

Leswaku muvabyi loyi a vabyaka hi Dementia a ta kota ku kuma ku hola hi xihatla.

Hi ku xava mimirhi eka tiphurayivhete u ta kota ku phakela vanhu.

Hi ku endla leswaku mianakanyo yi wisa naswona yi nga ehleketi ngopfu.

Ku va vatshunguri va kondletela muvabyi loyi a vabyaka hi ntshikelelo wa mianakanyo.

Hikuva vanhu va le makaya va kota ku fikeleriwa hi tiphilisi na mimirhi va nga zanga va ya etitliliniki ku ya ti landzela.

Ina. Vanhu va kota ku tihanyisa hi yona.

Ina hikuva a swi nga ta lava va khandziya tithekisi ku ya etitliliniki, va ta kota ku ya ti fikela hi milenge ya vona.

Hikuva ku tlhela ku va na vanhu lava va va rindzaka.

Hikuva varhangeri va swibedhlele va hlamusela mfumo leswaku wu laveka wu pfuna vanhu lava va lavaka mimirhi leyi lavaka mali ya le henhla ku va va ta kota ku va va phakela eswibedhlele.